E ama matlalo a ka hobane ke lokela ho ntsha tjhelete e nngwe hape. Ke lokela ho e beha le le leng le le leng hantle hobane dijeho di a eketseha.

Ee, ke nahana hore ke maikarabelo a bahiri le lefapha ho ruta basebetsi ba bona ka thuso ya ho kula e fumanehang ho tsa UIF. Bahiri ba lokela ho thusa ho etsa bonnete ba hore basebetsi ba utlwisisa ditokelo tsa bona le mehato eo ba ka e nkang haeba ba kula kapa ba se na tjhelete ya ho sebetsa.

sena ka ho sheba payslip ya hao kgwedi le kgwedi, e bontsha tselo ya UIF. Percent e le nngwe ya meputso ya hao, le hore company le yona e kenya percent e le nngwe. Hape o ka botsa H R kapa payroll hore e netefatse hore ditefello di romellwa ho UIF ka nako kgwedi le kgwedi.

Ke tla lekola hore policy e ntse e le hantle ha lefu le ntse le etsahala. Ke netefatse hore nako ya ho ema e fedile, ebe ke sheba hore ditokomane tsohle di rometswe hantle. Ha ke sa fumane thuso ke tla ikopanya le company ya insurance ho fumana lebaka la hore e se lefe.

Dumela mme menenja, ke tshepa le ntse le phetse. Ke le letsetsa hobane ke tswa ho fumana tjhelete e ngata mme ke ne ke batla ho etsa bonnete ba hore e bolokehile ebile e tla nthusa nakong e tlang. Ke kopa keletso ya lona ya ditsela tse molemo tsa ho boloka tjhelete ena. E bang ke investment fixed deposit kapa account ya polokeho. Ke batla ho e boloka ka mokgwa o sireletsehileng. Mme haeba hwa kgonahala, ke be le moetla wa hore e hole ha nako e ntse e feta, ka kopo ke kopa le nthuse, ke kgethe hore ke tsebe ho etsa qeto e nepahetseng. Ke a leboha haholo.

Dumelang, ke na le life cover le company ena. Empa hona jwale ke batla ho eketsa di-beneficiary tse ding. Ke kopa ho botsa hore ke ditsela dife kapa mehato efe eo ke lokelang ho e latela ho etsa pheto ena. Na ke lokela ho tlatsa foromo kapa ke e etsa online? Ke a leboha ka thuso ya lona.

Ho bula bukana ya bank-a etsa tjena, kgetha bank-a eo o batlang ho bula bukana ho yona, o iketsetse ditokomane tsa hao tsa boitsebahatso le address-e. Etela bank-a kapa bula bukana inthaneteng. Haebe ho kgoneha, tlatsa foromo ya bank-a bakeng sa ho bula bukana. Beha tjhelete ya pele ho bukana ya hao. Fumana karete ya bank-a le tlhahisoleseding ya ho kena account-eng. Hona jwale o se o loketse ho qala ho boloka tjhelete.

Ho thibela dijeho tsa kgwedi tsa account-o ya cheque, e kopanye le bank-a ka pele, o behe moputso akhaonteng e naneng dijeho tse tlase. Mme o ntlafatse account ya hao ho mofuta o sa lefellwang haholo.

Ho ne ho le bonolo haholo hobane ke ile ka e bula. Ka ho sebedisa mohala le internet. Ke ile ka kena bank-eng eo, ke e batlang ka bula account ya ba bank-a e kgona ho ntlisetsa dikarete tsa ka ka theko e tlase.

Ntate hao fihla bank-eng, etsa tsena, kena ka hare o ye ho moemedi wa bank-a. Bolela moemedi wa bank-a hore o rometse tjhelete ka internet banking. Bontsha ID ya hao le nomoro ya account haebe hwa hlokahala. Mokope ho o thusa ho hula tjhelete kapa o e fitisetse moo e hlokehang. Kgetha hore o batla tjhelete ka cash kapa o batla ho e siya account-eng. Fumana receipt-e pele o tloha. Ke tsela ena ya ho fumana tjhelete ha bonolo.

Ho rekisa koloi ya ka ya pele e ne le qeto e bohloko empa e hlokahala. Ke ne ke e rata haholo hobane e ne e le koloi ya ka ya pele e nang tse ngata le mehopolo. Empa ke ile ka sheba boleng, ke batla ho ntlafatsa bophelo ba ka le ho fumana koloi e nngwe e betere. Ke ile ka ikutlwa ke swabile jwalo ka ha o fa ngwana ntho eo a sa e rateng haholo. Empa ke a tseba hore o etsa tjena ho tla nthusa ka bokamoso. Ho rekisa koloi ye ya ka ya pele ho ile hwa mpha monyetla wa ho fumana ya bobedi e betere e tshepehileng.

Moreki o sitwa ke ho fumana karete ya sekoloto, hobane lebitso la hao ha le monate katlehong ya dikoloto. Sena se bontsha hore bank-a ha e tshepe hore o ka kgona ho lefa morao. O ka lokisa pele ho ntlafatsa boitshwaro ba hao ba ditjhelete pele o boela o etsa kopo.

Bank-a e hlahloba history ya ho lefa dikoloto, moputso wa hao, boemo ba dikoloto, tjhelete ya deposits le hore o se sentse o emetswe ke dikoloto tse ding. Sena se ba thusa hore ba bone hore o ka kgona ho lefa kadimo ya ntlo kapa tjhe.